E ama ba tlhoka tiro ka go fokotsa kgonego ya go batla tiro ba dirisa inthanete, mme e ba thibela le go ithuta ba dirisa inthanete gore ba kgone go akaretsa le go ithuta ka ga go dira, gape e fokotsa kgonego ya go dirisa tsa maranyane.

Ke dirisa data ya kgwedi ten gig, mme e dira hundred rand, e tsaya matsatsi a le thirty days, mme ke kgethile moabi ka lebaka la theko ya yona e e kgonegang le gore e tsaya matsatsi a le mantsi.

Ke rekile data ya fifty ranta, mme e ntsere matsatsi a le seven days, e nne e le one gig. Mme fa o reka data o tshwanetse go leba mekgwa ya gago ya go dirisa inthanete jaaka go leba le go kgetha ano leo le tshwanetseng tsa gago, mme o lebelle tlhwatlhwa ya tsona le gore e tsaya matsatsi a makae le gore ke bokae.

Nka itumelela go dirisa data ya one gig ya kgwedi, mme nka rata gore e tsena ka letsatsi la mathomo ga kgwedi.

Ke tla motlhalosetsa ka go mo raya gore a thome go reka setlhopha sa data go tswa go moabi wa network ya gagwe, mme fa fetsa a netefatsa gore mogala wa gagwe o tlhomile kwa APN, mme a bulele data ya mogala wa gagwe go tla go kgona go bua le ditsala le ba losika.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako ke tla reka e nngwe mme ka netefatsa gore fa ke e dirisa ke e dirisa sentle go tshwana le go leba gore ke eng se a sejang data ya me le go se download-e dilo tse di seng botlhokwa mo go nna le go lebelela di-video tse di seng botlhokwa go tshwana tsa go tswa go Facebook, mme ke tla phela ke e lekola gore e fela neng le gore ke dirisitse di-gig tse kae ka letsatsi.

Nkaya kwa lebenkeleng, nka reka data e e lekanang le ditlhabololo tsa me, mme se se tlang thusa gore ke kgone go boloka madi a go reka data e e lekaneng fela.

Ke ne ke tla bula hotspot kgotsa bluetooth mo mogaleng wa me, go tla go dumelela gore a kgone go fitlhela inthanete le go romela email-e ya ya tiro.

Ee, tiriso ya mogala e siame gore e ka diriswa ke baithuti, fa e le gore baithuti ba ka e dirisa ka maikarabelo le ka tlhatlho e e tshwanetseng.

E thusa go oketsa katlego ya dithuto, ka go dirisa ditsela tse di farologaneng go ithuta.

Ya tsona ke go lemoga di tshosetso le go dumelana mekgatlo go supa le go ikarabela di tlotlo tse di ka nnang tsa tshireletso pele di tshenyo e kgolo.

Thekenoloji e a gola ka lebaka la ditlhabologo ya ditsela le kgokelo ya lefatshe, mme botlhale jwa maitirelo ke thekenoloji e e dirang gore di-computer di kgona go ithuta le go rarabolola mathata.